Iye, likhona engilaziko ngileli lakaShaka Zulu.

Umlingisi oyikutana efilimini ubonakala ngokuhlangabezana neentjhijilo ezinengi khulu kwamambala kodwana ekugcineni kuphumelele yena kube nguye ojabulako, umlingisi oyikutana ngonguye loyo efilimini akahlulwa uyanqoba.

Kungombana esikhathini esinengi bamubona khona emafilimini ipilo yakhe ayiphilako ekhaya ayaziwa nofana ayibonakali kwazeka khona khulu le eyenzeka emafilimini.

Angivumelani nakho lokho ngombana ubulelesi obuvela emafilimini kuyenzeka begodu kukhombise bonyana kunobungozi obungangani, angiboni ukobonyana umuntu angenza ubulelesi akubonako bonyana bunengozi angivumelani nakho.

Iye, kuyabadima khulu kwamambala labo abangakghoniko bonyana babhadele i-inthanethi badlulwa mathuba wokukubukela amafilimu iye kubandima khulu kwamambala.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana ku-inthanethi ngibukela ngesami isikhathi akufani nakumabonwakude. Kumabonwakude uyabekelwa isikhathi sokubukela lelo filimu ofuna ukulibukela.

Kokobana ulilinde lifike kumabonwakude lelo filimu bese ulibukele kumabonwakude kutjhiphile ukudlula ku-inthanethi

Lifilimu lakaShaka Zulu ngombana lisikhombisa bonyana ngesikhathi sakade nofana ngesikhathi se-apartheid bekuliwa kangangani bekukhulwa njani ngengilo engeze ngalikhohlwa nofana lisuke emkhumbulweni wami.

Mina ngiwathandela bonyana ayangifundisa ngepilo okobana ungatjhijila kangangani epilweni kodwana ekugcineni uyanqoba ipilo ibuye ilunge.

Mina ngithanda amafilimi ahlekisako anamahlaya ayangihlekisa begodi ayangijabulisa ngithanda wona.

Awa, angiboni esikhathini sanjena abantu basebenzisa i-inthanethi khulu ukudlula umabonwakude nofana amavidiyo.

Umdlalo odume ephasini ukudlula zonke yibholo, ibholo idumile khulu kwamambala.

Ngombana umuntu nakasakhulako ukhula adlala imidlalo ehlukahlukeneko, ukhula ngayo imidlalo begodu nemidlalo ivezwa khulu kumabonwakude nofana ku-inthanethi.

Iye, ngicabanga bonyana lokho kungakwenza bonyana abantu bagcine bangasayi eenkundleni ngombana ukghona ukubukela uzihlalele kamnandi ekhenu nofana kwenu.

Mina ngithanda ukuwubukela kumaliledinini ngombana ngisuke ngizihlalele kamnandi ekhaya ngingedwa ngiwubukela kamnandi khulu.

Ngekhetha ukulifumana ku-inthanethi ngombana ngilithola ngesami isikhathi.

Ngicabanga bonyana urhulumende kumele azame bonyana akhiphe iinkhwelo zamamahala eziya ematatawini wemidlalo.

Iye, kuyabiza kuyabiza khulu kwamambala ukubukela ibholo ku-inthanethi izokuqedela idatha ngombana idlala isikhathi.

Idatha libiza imali ephezulu khulu kwamambala. ufunyana bonyana uthenga idatha linye ngemali phezulu, uthenge amadatha amahlanu ngemali ephezulu. Idatha silithenga ngemali ephezulu.

Ipilo yanamhlanje isebenzisa khulu idatha. Siyasebenza, sisebenzise idatha kibomabonwakude kanye kibomaliledinini nezinye ezinengi izinto ezisebenzisa i-internet, azikghoni ukusebenza ngaphandle kwedatha, kungakho idatha liqakathekile ebantwini.

Amavidiyo, amavidiyo ngiwo aqeda idatha khulu kwamambala ngombana ividiyo idlala isikhathi begodu idla i-space esinengi. Ngunobangela, ngonguye loyo owenza bonyana amavidiyo aqede idatha nofana adle idatha khulu.

Ngokobanyana athumele imilayezo kwaphela, angabukeli amavidiyo begodu angakhambi a-download izinto ku-inthanethi ezifana nama-video, ama-movie begodu azame bonyana kumabonwakude wakhe nofana kumaliledinini wakhe, ayelapha kuma-setting, avule enye i-option ebizwa ngokobanyana yi-data saver.

Akwenzakalani lutho. Awukghoni ukusenda i-message nofana ama-SMS, awukghoni ukuthumela imilayezo nofana uhlole imilayezo yakho, ayisebenzi ifowunu yakho ngenca yokuthi ayinayo idatha. Into yoke efowunini yakho isebenza ngedatha.

Amalanga la idatha lithengwa ngeendlela ezinengi. Uyakwazi ukuthenga i-airtime usebenzise yona i-airtime ekuthengeni idatha nofana ubhadele amanye amakhamphani asebenza ngewedatha afana nabo-Vodacom,MTN kanye namanye amanengi, ubhadele inyanga nayiphelako nofana ekupheleni kwenyanga ubhadele.

Lihlukahlukile ngokuya kwamakhamphani idatha, mina ngisebenzisa i-Vodacom. I-Vodacom, i-one megabytes i-cost zero comma twelve cent. Kwamanye amakhamphani angazi bonyana liyimalini nofana libiza malini.

Kufanele khulu bonyana litjhiphe idatha nofana libesentengweni malithengwa bentwana ngombana abentwana besikolo abasebenzi begodu imali bayaphiwa, baphiwa babelethi. Bayalisebenzisa khulu abentwana besikolo idatha ekwenzeni izinto zabo zesikolo. Kufanele bonyana uthenge idatha elingange one gigabyte ngeranda, ukwenzela bonyana bakwazi ukulithenga, abentwana besikolo.

Imihlobo emibili yedatha, kulidatha leli esithengako esilisebenzisa kibomaliledinini nofana kibomabonwakude, elisetjenziselwa ukungena ku-inthanethi. Omunye umhlobo wedatha, kuyi-information. Khuyini information? Kuyinto okhambileko wayokurhubhulula ngayo, wabuya wayibhala phasi, wabuyela wayikhombisa abanye abantu nofana wayibeka, lokho kubizwa ngokobanyana yidatha, mihlobo emibili le.